Ee ndo no vhuya nda thusa muta wanga ngo khetha pulane ya mbulungo ngori roṱhe a ri ḓivhi ḓuvha ḽa ḽa ḽa uri ri ḓo lovha lini, zwino muṅwe na muṅwe u tea u zwi ḓivha uri hu na puḽane ine yavha hone ya mbulungo u tea u ḓivha uri i khou badela vhugai, i khou bvisa vhugai, vha sala na vhugai kharali hu uri ho ṱuwa nṋe mubebi wavho na uri vha kho to khethekanya tshelede hani, vha kho to uri vha to zwi itisa hani kha mafhungo a mbulungo na uri mbulungo i kho ḓo to vha thusa nga mini ndi zwithu zwine zwavha zwa ndeme zwine hezwo vha tea u zwiḓivha. Zwino ha ndo ri ndi tshi wana pulane ya mbulungo ya ya mbulungo nda u ḓi vhudza uri ndi tshifhinga tsha uri ri dzule fhasi ri khethe pulane ri tendelani kha kha kha kha kha tshelede ine ya ḓa i tshi khou bvisiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Khumbelo ya UIF i itiwa dzi ofisini dza hone labour, vha ḓi bammbela haningei nga matsheloni vha ya vha ya vha ya ṅwalisa kana vha ḓi dzhia founu yavho vha ḓi buka online uri vha kone u ḓi wana vha haningei dzi ofisini dza hone vha tshi kho ṱavhanyedza vha thusiwa. Zwino hezwo ndi zwa ndeme hanefho ndi hone hune vha vha na na na mabambiri a mushumo hune na vha ni kho shuma hone. Zwino ndi ngazwo ni tshi tea uri ni ye haningei dzi ofisini dza hone vha na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshavha tshaṅu tsha mushumoni, vha a ḓivha uri ine ni kho tea hola vhugai ni vha kokodza vhugai na uri ni tea u wana vhugai, zwino ndi hone hune na no tea u gidimela hone kharali ni kho ṱoḓa u ḓi vhudza uri ine kho to to wana tshelede ya UIF ni tea ya na ṅwalisa haningei.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi zwo bannga kha internet ngori dzi tshelede dza vhathu dzi kho ngalangala ḓuvha na ḓuvha nia bannga tshelede inwi ni tshi tea uri niye ni yo ṱoḓa tshelede yaṋu a ni tsha i wana, zwino zwi khwine ni tshi kho to ya banngani ṅwedzi muṅwe na muṅwe ni tshi kho ya ni tshi yo dzhenisa tshelede haningei uri vha ni vhulungele tshelede yanu u fhirisa uri ini ni vhe ni khou bannga tshelede kha internet ngori ni tshi khou bannga tshelede kha internet a ni na vhuṱanzi uri i khou ya hune ya na kho tea uri i ye hone na, zwino zwo to tea uri ni zwi dzhiyele nṱha uri tshelede ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme tshine na muṅwe na muṅwe uya tshi ṱhoga. Vhuvemu a vhunga litshi u vha hone nga nṱhani ha uri vhathu vha ya vha tshi ya u seiva dzi tshelede dza vho kha internet, zwino kha vhathu kha vha ḓi vhudze uri kha vha to ya banngani vha to ya vha to u dzhenisa dzi tshelede dzavho nga vhone vhaṋe.

UIF yo khethelwa vhathu vhane vha vha vha tshi kho shuma vhane vho redzhisiṱarisiwaho, vha ne vha vha mulayoni, zwithu zwavho zwo itiwa nga mulayo hune vha kokodza tshelede i ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana vha kokodza fothi rannda kana ṱethi rannda, ndi tshelede ine yavha i thikho vheiwa yau ine wa na ḓo i wana musi u wa mufumakadzi wo vhifha muvhilini wo dzula u tshi kho wana ṅwana, kana wo fhelelwa nga mushumo ndi hone hune wa wana yeneyo tshelede ya UIF. Zwino heyo tshelede a i waniwi nga muṅwe na muṅwe vhathu vhane vhavha vho ḓi dzulela hayani a vha i wani, i waniwa nga vhathu vhane vha vha vha tshi kho shuma kha khamphani khulwane na kha khamphani dzedzi ṱhukhu mara vho redzhistariwa na kha vhane vha shuma kha muvhuso ndi vhone vhane vha wana tshelede hedzo.

Zwidodombedzwa zwine zwavha zwi tshi kho ṱoḓea musi u tshi kho ṱoḓa u ita medical aid ndi uri u a shuma, u na masheleni ane a dzhena ṅwedzi muṅwe na muṅwe banngani, na mabambiri au basa na mabambiri a mushumoni na pay slip yavho, na na na bannga, na mabambiri a vhana kharali u na vhana, zwidodombedzwa zwa vhana zwine vhana vhane vha na kho to dzhenisiwa kana muṱa wanu woṱhe une na na khou pfha uri ni kho ṱoḓa u dzhenisa. Kharali wa munna ni dzhenisa na mufumakadzi wanu na vhana vhaṋu, kharali ni wa mufumakadzi zwiamba uri ini ni ḓo ḓi dzhenisa vhana vhaṋu na inwi muṋe. zwino hu ṱoḓea zwezwo zwithu hu ṱoḓea masheleni, basa, pay slip, mabambiri a mushumoni, bannga na zwone zwidodombedzwa zwa vhana.

Zwine vha ita vha bannga vha ḓo ḓi vha ḓo ḓi ni kwama nga luṱingo, a vha nga neti u ḓi wana vha tshi kho ni kwama kana vha ni posela mabambiri o sumbedza uri ini huna tshelede ye na ḓo i apuḽayela ine na na kho tea uri ni i wane i ne no ḓi vhudza uri ini ni khou ṱhoga eneyo tshelede. Zwino vha ita nga nḓila dzoṱhe uri vha ḓi wane vha tshi kho ni ṱanganyisela kana vha tshi kho ni kwama, a vha neti vha banngani u ḓi wana vha tshi kho ni kwama vha nga ḓi ni kwama vhege yoṱhe vha nga ḓi ni kwama ḓuvha na ḓuvha kana vha ni rumela zwidodombedzwa zwavho zwa uri ini ni na tshelede i ne no i apuḽaya uri ni kone u ḓa ni tshi ni dzhie tshelede yanu.